Ngonyaka ka-nineteen ninety-five xa uMzantsi Afrika wawuphumelela indebe yehlabathi yombhoxo owokokuqala, yaba yinzuzo engaphezulu komdlalo. Ndaziva ndinebhongo, ndonwabile kwaye ndinethemba. Kwakuluvuyo olungathathekiyo ukubona abantu abamhlophe nabamnyama bemanyene, bedumisa iqela elinye. Esi siganeko saphuma imida, sakhuthaza ubunye kwaye sabonisa ukuba uMzantsi Afrika unako ukudibana nangemva kweminyaka yobandlululo. Kwabakho ulonwabo, izikhalo zovuyo kunye nethemba elitsha kwilizwe elitsha.

Owona mdlalo endawuthanda kakhulu eMzantsi Afrika kwakungumdlalo owawuphakathi kweKaizer Chiefs kwakunye nePirates, iSoweto Derby ebisenzeka kuMgqibelo emibini edlulileyo, apho iOrlando Pirates yabetha iKaizer Chiefs ngo-two-one i-score. Ndandonwabe kakhulu njengomsapoti weOrlando Pirates.

Ndingathanda ukuba imidlalo engafuneka ibonelelwe, izipoti ekungafuneka zibonelelwe ziyimidlalo efana nebhola, ikhrikhethi kwakunye ne-rugby.

Ukuhlala phantsi ixesha elide kungakhokhelela ekubeni umntu abe nemithambo okanye atyebe xa edlala ii-games zevidiyo. Uxinizelelo lwengqondo, imidlalo enobundlobongela ingakhokhela kwindlela yokucinga ungalungiswa, okungalunganga. Ukuphazamiseka ngokwezemfundo, abantwana banokulahlekelwa lixesha elifanele ukuba bafunde ngalo bona babe bhizi, babe bhizi badlale iividiyo ze-game.

Impendulo yam nguhayi kuba abantu bazi-influencers benza izinto zibukeke zingayiyo ngaleyo ndlela zingathi ziyiyo. Umzekelo abanye baveza ngathi kulula ukufumana imali ungafundanga. Okwesibini abantu bazi-influencers basinika iingxelo ezingaphelelanga, abanye basivezela ukuba uyakwazi ukuhamba wenze izinto ezingalunganga kodwa uphumelele. Okwesithathu futhi kuba baneempembelelo zokuba abantu abadingani and baphakamisa ukungancedisani kwabantu ngendlela abaziveza ngayo bona bazenza ngathi bazimele bengazimelanga, loo nto irongo kuluntu.

Izikolo ezininzi ingakumbi ezisemaphandleni azisapotwa ngurhulumente xa kuza kwicala lekhrikhethi. Urhulumente akakhuphi izixhobo ezilungeleyo ukuba abantwana abanganomdla wokudlala ikhrikhethi bayidlale besebancinci. Ingakumbi kwiindawo ezisemaphandleni njengee-Eastern Cape akubikho even igrawundi yokudlala or ibala lokudlala ikhrikhethi, akuyonto ecingwayo or esapotwayo ngurhulumente. Azikho izixhobo zokudlala ikhrikhethi kwiindawo ezinjengee-Eastern Cape, yiloo nto abantu abamnyama bengekho baninzi kakhulu kumdlalo wekhrikhethi, nakwi-KZN ngokunjalo.

Elona qela linabalandeli abanintsi eMzantsi Afrika ndingathi liqela leKaizer Chiefs, Amakhosi.

Amagqala anokudlala indima ebaluleke kakhulu ekuqeqesheni, ekukhuthazeni nasekwabelaneni ngamava nolwazi lwabo ukuze bancedise abadlali abatsha bakhule baze baphucule umgangatho weqela lesizwe uMzantsi Afrika.

Ezemidlalo ziluncedo ekukhuseleni ulutsha kulwaphulomthetho kuba ziwagcina exakekile. Zifundisa imigaqonkqubo efana nentlonipho, umanyano noxanduva. Zize ziphuhlise ukuzethemba nolawulo lwengqondo, nto leyo ethintela ukuzibandakanya kwizinto ezimbi.

Imidlalo yeevidiyo enobundlobongela ingakhokhelela uba, kwindlela yokucinga ucinge okungalunganga. Abantwana banokulahlekelwa lixesha elifanele ukufunda okanye ukuphumla. Eminye imidlalo ikhuthaza ubundlongondlongo, ukungahloniphi okanye ubuhlanga. Ukudlala ixesha elide kunokunciphisa unxibelelwano nabantu bokokwenu okanye nabantu bokwenyani empilweni yakho.

Into endithanda ukuyenza ukuhambisa ixesha okanye ukuchitha ixesha kukuthatha iincwadi ezindala ndizifunde and loo nto ndiyenza mhlawumbe kabini okanye kathathu evekini ukuze ndihlale ndinolwazi oluthe gqolo.